Ndzi tiva YouTube YouTube ku na YouTube gaming leyi u swi kotaka ku sitirima la vanhu lava tlangaka ti-game ndzi tlhela ndzi tiva na Facebook gaming.

U nga endla leswaku u hamba u vona mitlangu hinkwayo leyi tlangaka eka inthanete naswona u fane u landzela hinkwayo mitlangu leyi tlangaka eka inthanete u tlhela u endla leswaku u na ti-data to tala hikuva loko u nghena ka inthanete ku laveka ma data naswona ku stream-a u fanele u tirhisa ti-data to tala.

Ina eSports yi nga va ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu yin'wani yo fana na bolo hikuva ku na vanhu vo tala se lava xavaka data va lava ku vona mitlangu ya eSports futhi ku na ti-tournament leti vanhu va ti nghenelelaka ta esports leswi kombaka ku na vanhu vo tala lava hlalelaka eSports.

Xo sungula ndzi nga sungula ndzi kombela ku rivaleriwa naswona ku leswi endlaka ku ndzi kombela ku rivaleriwa i ku va va ndzi hehlile ku ndzi va kanganyisile naswona ndzi nga va kombeta ku a hi mina loyi a nga kanganyisa ntlangu wa le ka inthanete naswona a ndzi nga teka magoza lawa landzelaka ndzi nga endla vhidiyo ndzi yi veka ka Facebook kumbe ka wona WhatsApp ndzi kha ndzi hlamusela ku leswaku a hi mina loyi a nga kanganyisa ntlangu naswona hinkwaswo i swihehlo sweswo.

Xo sungula va fanele va kuma vanhu lava tirhisaka ntlangu wa vona hi ndlela yo biha kutani va va hlongola kumbe va va susa eka ntlangu wa vona.

Xo sungula u fanele u sungula u byela valandzeleri va wena ku se u endla bindzu naswona u ta lava sapoto ya vona leswaku va ku sapota loko u endla ku va bindzu u ta fanele u kuma laha vanhu va nga ta vona naswona u kota ku va hungasa kona.

Xo sungula u fanele u kuma laha u nga ta hungasa vanhu kona ka u nga endla webusayiti leyi vanhu va nga ta nghena ka yona loko va lava ku vona ta mitlangu naswona ku va hungasa eka website yaleyo vanhu va ta fanele va hakela mali yo yo nghena ka website yeleyo naswona loko va ri karhi va ri va va tirhisa ti-data ku nghena eka website yaleyo u va u ri karhi u endla mali.

I YouTube eka YouTube wa swi kota ku phosita kumbe ku vekela tivhidiyo loko vanhu va ti vona tivhidiyo ta wena ti va ti ri karhi ti ku endlela mali na naswona wa swi kota ku endla mali na le ka Facebook hi ku phosita swinepe na tivhidiyo.

Xo sungula u fanele a tivisa vanghana na va ndyangu wa yena na van'wani lava va nga le kusuhi ka yena ku ri u sungula bindzu ra le ka inthanete u naswona a nga endla leswaku a hamba a nyikela hi ti-airtime kumbe a nyikela hi hi ti-data hi data leri vanhu va nga ta nghena eka inthanete hi rona va seketela bindzu ra yena sweswo swi nga endla ku bindzu ra yena ri koka rinoko ra vanhu vo tala.

Eka Facebook ku na ndhawu leyi yi vitaniwaka market place laha vaxavisi va xavisaka swilo swa vona Nelisa a nga a nga ya kona eka Facebook a fika a phosita swilo leswi a swi xavisaka ivi lava swi tsakelaka va va xava.

I ku eka inthanete ku na swin'wana va swi endlaka leswi vitaniwaka ku hekha ku hekha swi vula ku va ku rhumela kumbe va ku rhumela meseji va ku u wine mali ivi va ku press-a la ivi loko u press-a u kuma ku va lava mavito na xivongo xa wena ivi u ba loko u heta ku press-a sweswo u tsarile mavito ma wena va va va teke vuxokoxoko bya wena hinkwabyo kumbe u kuma ku u nghena eka lexi vitaniwaka banking app ya wena loko u nghena u heta ku ba pin va swi kota ku va ku hekha va va nghena va teka mali ya wena hinkwayo.

E-e inthanete yi tele vugevenga ngopfu masiku lama ku na leswi vitaniwaka ti-cyber criminals va swi kota ku ti endla onge i munhu un'wani ku na va va tirhisaka leswi vitaniwaka AI, AI ya swi kota ku cinca munhu yi n'wi endla wun'wana yi swi kota no cinca vito kumbe rito ra munhu yi ri endla ri twakala ho nge i ra munhu wun'wana se ku hlangana na vatlangi eka inthanete ntsena a hi swona hikuva ku na vanhu vo phungela masiku lawa lava vitaniwaka ti-cyber criminal.

Masiku lama ku na tiqingho to tlhariha eka tinqingho ta masiku lama wa swi kota ku langutisa ku n'wana wa wena u nghena a endla yini eka inthanete naswona wa swi kota ku endla leswaku a nga swi koti ku nghena eka ti-website tin'wana hikuva ti va ti ri na swilo leswo khomisa tingana naswona swilo sweswo swi nga n'wi onha ngopfu n'wana wa wena hikuva wa ha ri ntsongo a nga fanelanga a swi vona.

Ku tshamela ku tlanga mitlangu swa ku onha hikuva u va u ri karhi u tlanga hi nkarhi lowu a wu fanele u wu tirhisa kahle hi vukheta nkarhi lowu a wu fanele u va u ri karhi u hlaya tibuku kambe u ku tlanga mitlangu yo hambanahambana swa pfuna futhi hikuva wa swi kota ku kuma ntlangu lowu u wu tsakelaka kumbe ntlangu lowu wena u wu lavaka ngopfu wu vonaka ku wu ta ku pfuna hikuva masiku lama ku na ti-professional leti tlangaka mitlangu leyi phikizanaka futhi eka mitlangu leyi.

Sweswi mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva masiku lama vanhu na vana se va na ti-smartphone vanhu vo tala masiku lama va heta nkarhi kumbe va tlanga hi nkarhi wa vona va ri karhi va ri eka social media kumbe va ri karhi va tirhisa ti-smartphone ta vona naswona vana va masiku lama a va ha swi tsakeli ngopfu ku yingisela vakokwana va vona no yingisela switori swa vona.

Xo sungula vana va masiku lama a va ha fani na vana lava khale vana lava khale a va yingisela va twa futhi va tlhela va landzela na swiletelo swa vakokwana va vona kasi va sweswi va teka minkarhi yo tala va ri eka inthanete hikuva vakokwana va khale a va ha ri kona se va hi siyile leswi vulaka ku vana va masiku lama va teka nkarhi wa vona va ri karhi va tlanga mitlangu etiqinghweni ta vona kumbe va ri karhi va ri eka social media.

Khale a ku hamba ku tlangiwa matshopetana laha ku nga na mhani, papa na vana vana a va hamba va ya exikolweni ivi mhani na papa vona va va va sala va ya entirhweni ivi loko va vuya ku dyiwa ku dyiwa swilo leswi vana va nga va va va teka emakaya ma vona kumbe swin'wana va swi xava xin'wana lexi a xi tlangiwa a ku ri xitumbelelani.

Loko hi ri karhi hi tlanga mitlangu hi ri swipano loko hi nga tivani ha swi kota ku tivana nakona hi kota ku endla vunghana kwalano leswi endlaka ku hi kota ku kurisa rixaka futhi hi kota no dyondzisana loko munhu un'wana a nga swi tivi swo karhi.